Njengomfama osakhulayo osakhasayo zininzi kakhulu mininzi kakhulu imicelimngeni endijamelene nayo ukuquka imicelimngeni yezinambuzane, kuye kuxhomekeke ngokwemo yezulu. Zikhona ezifika xa kubandayo zikhona ezasehlotyeni xa kushushu zibe khona nezo ziye zifike ngokokufuma komhlaba, izinambuzane endiye ndijamelene nazo ngamandla yimfuzamvu okanye imfuzamvumpofu, iiafits, imibungu, iziqwebu ezincinananane, oqongqothwane, izaqolo, ezo ke zizinambuzane eziye zindimoshele izityalo njengomfama osakhulayo.

Indlela onokugcina ngayo iimbotyi zihlale ixesha elide zingaboli kwaye zityeke, kuquka ukuzivalela kwinkonkxa yeglasi uqinisekise into okuba uvalile akungeni moya. Uzibeka kwindawo epholileyo emnyama kwaye eyomileyo ungazisondezi nokuzisondeza kwindawo ekhanyayo nenokufuma neshushu. Ungakwazi ke nokuzigcina kwisikhenkcezisi ungazigcina kwisikhenkcezisi xa uthe wazifaka emanzini zingahlala ixesha elide kwaye zityeke.

Indawo yokuhlala efama ibaluleke ngeyona ndlela yakha isidima, yokha ubuhlobo phakathi kwabasebenzi kunye nomqeshi, kwaye loo ndawo yokuhlala kubalulekile into okuba ibe kumgangatho ophezulu apho umntu azawuba namanzi abe nombane abe nendawo yokuzithuma yangasese. Kubalulekile ke ezo nto ukuthi zibe khona, zibe kufutshane nasemsebenzini kananjalo unobangela woko indawo abantu abahlala kuzo zikude kakhulu kuneendawo abaxelenga kuzo iifama ukutsho. Uzofumaniseka ukuba abantu bahlala ezilokishini, ngumgama ukubheka apho baxelenga khona ngoko ke kubalulekile ukuba ifama nefama ibe nomzi apho kuzawuhlala khona abasebenzi kwaye ube kumgangatho ophezulu.

Kuphando endiye ndalwenza kumafama esekudala eyihamba le ndlela yokuthengisa imifuno ebusika ndiye ndangqubana iintloko nawo loo madoda ndafumanisa into yoba ikhaphetshu yenye yemifuno ethi ikhule ebusika okanye xa kubandayo. Enye yelo mifuno iquka umnqathe, i-cauliflower, ibhrasel sprawuti, isipinatshi kunye nelethasi. Lena ke yimifuno enokwazi ukuthi ikhule ebusika ndikwazi nam ukuthengisa okanye ndivelise imifuno.

Oyena mcelimngeni ndiwubalulayo ekufuyeni iinkomo lutshintsho loguquguquko lwemo yezulu, kungaba kuyanetha izantyalantyala zemvula okanye imvula ayinethi komile kusentlango. Xa kunetha kakhulu iinkomo ziye zikhukuliseke zimke nezikhukhula zifumaneke sezifile, kananjalo xa kuthe kwabe komile kuye kungabikho ngca iinkomo zityiwe yindlala zife.

Imicelimngeni ajongene nayo amafama eegusha bubulwaphulomthetho, iigusha sesona silwanyana esilulamileyo nekulula into yokokubana ungasibiza nangayiphi na yona indlela. Siye ke sibeke lula ngoba asenzi ingxolo xa lowo uthe wafuna ukusihlasela okanye wafuna ukusichwechwela, oyena ke mcelimngeni endinowubalula luhamba phambili lulwaphulomthetho, ukwabiwo kukubiwa kwemfuyo. Ndingaquka ke nokoma kwengca apho uzawufumaniseka into yoba iigusha ayinakutya ide ilambe ife okanye kome amadami.

Eyona nto ingatsala umdla wolutsha kukubandakanyeka kukarhulumente kwiinto ezidibene nolutsha, apho kuzawuthi kufundiswe ulutsha ngezolimo kubekho amaphulo karhulumente ezikolweni afundisa ngezolimo nezolimo abonise kananjalo umzekelo woosomashishini abathe baphumelele emagqabini ngophila ngokukulima. Babonise nakananjalo ubomi bokulima ukuba bubomi obusa empumelelweni xa umntu ethe wazimisela wafumana nenkxaso ebantwini jikelele kuquka urhulumente. Loo nto leyo ingathi inceda ulutsha lube nomdla ngoba ulutsha lukholwa ngobona.

Mhlekazi kubi ukuxoka. Oko sithe sayithathele amanyathelo impilo ebesikade siphila phantsi kwayo, luye lwaninzi utshintsho. Siye saphila noko phantsi kweemeko ezincumisayo nezingekho maxongo njengaphambili. Siye ke safumana amanzi acocekileyo nesithi sixhamle kuwo siluluntu lwale ngingqi sihlala kuwo singabasebenzi basezifama, nombane kumzi ngamnye neento zokukhwela abantwana ukubheka esikolweni ziyafumaneka akusafani nakuqala ayisekho intlupheko noko simamelekile ngoku kumqeshi.